Kukuba kuyanceda ukuthi bangabi sesitalatweni kakhulu. Futhi iyabanceda nokuthi iingqondo zabo zihleli zikwisimo esirayithi. Iyabanceda nokuthi kwabona apha emizimbeni ihleli ngabantu abarayithi, kwaye futhi iyanceda ngokuthi umntana akwazi ukuzidla ngaye akwazi ukufumana indawo apho azakwazi ukuba nguye khona.

UKagiso Rabada ndiyamthanda kuba uyadlala naye emdlalweni. Nguye ophakamisa isikori sale, salo mdlalo ngelixa abazawuthi badlale ngalo.

Amanina kumele iqale ezikolweni bafundiswe ukuba nawo ayakwazi ukudlala ibhola. Nasekuhlaleni bafundiswe ukuba nabo bayakwazi ukudlala ibhola, ukuze indawo yabo iphuhle babe nendawo yabo kwezi grawundi ezilapha ekuhlaleni, apho ezabhalwa khona ukuthi yeyamanina lena, apho bazakwazi khona bazokwazi uba badlale khona, bazazi uba banendawo yabo. Xa bephuma ezindlini besiya phayana bazazi uba abazobangiswa ngendawo yokudlala.

Umzali odlala imidlalo lena ndingamxelela ukuba izammoshisa imali uza kugqibela sengenzi iinto ezibalulekileyo ekumele ukuthi azenze endlini njengokuthengela abantwana ukutya, iimpahla, ngoba le midlalo ilapha kwi-intanethi ifuna imali. Xa udliwa ayibuyi imali yakho, iyahamba. Kumele ufake, uphinde ufake enye imali. Oko ke kwenzela ukuba imali yakho isoloko iphuma yona ingangeni. Ungadlala nakayi-ten ungaze uwine.

Umdlali weqakamba endimthandayo nguKagiso Rabada. UKagiso Rabada ngumdlali osemncinci kwaye ngumdlali onamandla kakhulu oye ayiwinise igeyimu yeqakamba.

Ukuba ngumntu osafuna ukuqhubeka aye phambili ngezemidlalo kungamnceda ukuba abe nolwazi lokuba kumele aphathe kanjani iqembu lakhe. Ukuba ngumntu osazothanda ukusebenza kwiiofisi uzakwazi ukuba abantu ubaphatha kanjani, yena kuqala uziphatha kanjani njengomntu okhokheleyo, kwaye kuza kumncedisa ukuba naye empilweni yakhe azazi ukuba xa ungumntu uziphatha kanjani xa kukho abantu abajongele kuwe.

Njengomphathiswa wezemidlalo ndingaqinisekisa ukuba aba bantwana siyababona, sizibonele ngokwethu bedlala ukuze zesikwazi ukubaqubula kwabanye, sibathengele ezi zixhobo abazidingayo ukudlala, sazi nokuba bazazisebenzisa phi, nini, kanjani.

Kwaye ndaziva ndizibetha isifuba ngebhola yaseMzantsi Afrika, kuba le nto yandibonisa ukuba xa bezimisele bangenza lukhulu kakhulu kunoku and bangahleli bephumelela ukuba bangazimisela bedlala. Yandenza ndathanda nesizwe sethu kakhulu kuba sasisemepini ngelaa xesha. Sasithandeka sikwaye saziwa kakhulu.